Eya yi antswisa vutomi hi tindlela to tala ku fana na ku ri a va ha boheki leswaku ku va va tlilasini ku va va kha va dyondza. Na kona, munhu u kota leswaku, u ta ku lavisisa kahle hi nkarhi wa kwe, nakona, kota ku dyondza a ri ndlwini a nga boheki ku ri a a dyondza kumbexana u kota ku dyondza kun'wana na kun'wana laha a lavaka dyondza kona.

I ku va munhu loyi a nge koti ku tirhisa a nge koti ku tirhisa ni swilo leswi hikuva a nga tirhisani na munhu u tirhisana na muchini. Na kona muchini a wu nge koti ku hlamula swilo a swilo leswi, swivutiso kumbe, swivutiso leswi munhu a lavaka ku va a vutisa swona.

Ndzi twa va nga ndzi tsakisi hikuva va va va va kha va ni nyangatsa eka nkarhi wa kona hikuva, ndzi va ndzi va kombisile leswaku a ndzi na a ndzi na ku ku ku tsakela vukorhokeri bya vona.

Tanihi loko lava va tekaka swa mahungu lava pavuluxaka swilo swa munhu hi yexe kumbe leswi yelanaka na vanhu. I ku va, va va va kha va dyondzile va dyondzile nawu hikuva, va swi tiva ku loko vo pavuluxa leswi nga ri ku emawini ku va va swi pavuluxa va ta khomiwa.

Ndzi nga fambisa phephahungu ra vaaki hi ku endla leswaku va kota ku kambela ntiyiso, na ntirhisano wa vaaki, na swivilelo na mbuyelo wa vaaki.

Ndzi nga tiyisisa vito ra netiweke eka xivandla xo karhi lexi ni nga ta va ni ri ka xona, na ku tirhisa VPN na ku papalata mintirho leyi nga na vuxiyaxiya.

Loko n'wana wa xikolo a tirhisa foni u gina a nga ha tirhisi foni for swilo swo yelena na tidyondzo. U tirhisa foni ku vona, swinepe kumbe swithombe eka ti eka swiyenge swa maburisano eka inthanete. Leswi endlaku a nga ngheni a nga ha, languteli swa xikolo a langutela swa ku huha.

A hi kombela leswaku, vaphaketeri va Wi-Fi va lunghisa timhaka ta vona hi nkarhi hikuva, leswiya hi faneleke hi swi endla swi gina swi nga ha yi emahlweni.

Ndzi ta tima Wi-Fi loko yi nga ha loko yi tsema, ni nga swi langutelangi, ni layita hi vuntshwa. Ni chekisisa leswaku, ni lavisisa leswaku ya ha tirha na?

Data ya masiku lama yona a yi na ntikelo kambe, u kota ku kuma data leyi nga na ntikelo masiku lama ku va u tirhisa data ya fibre kumbexana data ya ntambu. Leyi nga heriki, naswona, yi kota ku ya ku ku ku teka lembe kumbe kumbe hi n'hweti yi nga si hela. Kumbexana a yi heli. Nakona magoza ya kona lawa u faneleke wa teka ku va u kha u tshama eka ndhawu leyi, yi nga ha na u nga na, yi nga na yi nga na ntambu ya kona ya, ya ya ya ya data. Nakona loko u lava data leyi nga, yi nga kona leyi nga heriki, kumbexani leyi nga na ntikelo u ku va tshama, laha yi nga kona, leyi nga heriki.

Loko mfumo wo nyika vanhu, wo nyikela Wi-Fi, eka mani na mani wu ta pfuna ku, yisa mahlweni thekinoloji ya manguva lawa. Tanihi loko hi va kha hi pfula tindlela, ta ku endla mabindzu.

Maphephahungu ya lawa ya kandzisiweke, ya kahle hikuva, ya kota ku u kota ku hlaya swilo kahle, tanihiloko u nga ri na swiphiqo swa swinavetiso leswi u nga lavikiki. Swin'wana leswi swo biha eka maphephahungu lama kandziyisiweke i ku va ya teka, ndhawu nakona ya ya durha ku ya xava.

Filimi ti le mavonakule, ti tsakisa hikuva kumbexani ti na nkucetelo, eka tifilimi leti endliwaka eka tiholo ta mitlangu. I ku va ti filimi ta le holweni ya mitlangu, ti lava, ku endliwa laha ku nga na vavoni kumbexani lava nga tshama hansi wa vona ka vona, kambe ti filimu ta le mavonakule ti kota ku voniwa munhu a tshame ekaya, laha swi nga boheki ku ri a huma a ya ti vona kona, etiholweni. Nakona tifilimu ta le ka mavonakule ti kota ku endla mali yo tala ku tlula tifilimu ta le ti eholweni ta mitlangu.

Eya ndza pfumela leswaku, munhu wa swi kota ku endla mali hi ku hangalasa mahungu, or-i hi swihangalasamahungu. Hikuva u kota ku navetisa laha vanhu va nga ta, va kha va n'wi hakela ku navetisa leswi va navetisaka swona.

Eya AI, yi ta tekela vanhu, xinkwa eminon'wini hikuva, yona a yi tirhisi mali yo tala, tanihiloko, lava va nga ta va yi tirhisa va ta va va vuyeriwa hi mali.

Inthanete yi kota ku dyondzisa munhu ku vulavula ririmi hikuva, u kota ku dyondza eka vanhu van'wani, lava va dyondzisaka. Kumbe xana u kota ku tirhisa ti app-e hi kota ku dyondzisa vanhu, ku vulavula marimi yan'wani.

Swi kahle loko munhu a chela DSTV ekaya ra yena hikuva, u kota ku vona swilo leswi mavonakule, hi ndlela ya kumvevuka kumbe xani ya hakelo yo vevuka.

Mimpfuno ya ku tirhisa ti chatbot i ku va ti chatbot ta kota ku tirha, na hambileswi vatirhi lava tirhaka va mampela va swi ta swi kota ku tirha va nga ri kona. Swibohi leswaku va mpfuni va xiviri va va kona, leswaku ti kota ku tirha ku pfuna, vanhu lava lava ku pfuniwa, hikuva na tona ta swi kota ku hlamula swivutiso leswi, vanhu va swi hlamulaka.

Swikolo swi nga ya mahlweni kahle hikuva AI kota ku lavisisa, swivutiso swo tala kumbexana ku dyondzisa, tanihiloko, ku fana na loko u va kha u vulavula na munhu.

Switirhisiwa swo tlhariha, leswi munhu a faneleke a va na swona, kumbexana swa nkoka i selulafoni tanihiloko, emasiku lawa yi kota ku endla swilo hinkwaswo. Tanihi loko u kota ku tirhisa selulafoni ku vona TV kumbe, mavonakule, na ku va u kha u kota ku lavisisa kumbexana ku dyondza ku ya mahlweni na na xikolo.

Pulatifomo ya mahungu ya xidijitali yi kahle hikuva, yona yi antswisa ku thyakisa ndhawu, hi maphepha lawa ya kandziyisiweke. Nakona a yi teki ndhawu, kumbexani a yi lavi ndhawu laha maphepha lawa nga ya nga kandziyisiwa ya vekiwa kona. Nakona pulatifomo ya xidijitali, u kota ku yi kuma kahle, hi ndlela ya xi hi hi hi hi hi thekinoloji ya masiku lawa.

Ndzi nga tirhisa ngopfu mavonelo ya vaaki tanihiloko hi vona, va nga ta va kha va xava timagazini. Nakona hi vona va nga ta va kha va hlaya timagazini so ni nga tirhisa ngopfu mavonelo ya vaaki.

Swihangalasamahungu swi na nkucetelo lowukulu eka vuhlayiseki bya hina bya xihundla na vuhlayiseki. Loko hi avelana rungula ra vumunhu, hi yexe swifaniso leswi leswi pfuxetiweke eka inthanete, hi endla endhawu ya xidijitali, leyi tirhisiwaka hi swigevenga, swa le ka inthanete na swinavetiso hambi ku ri mimfumo.

Vaphakeri va ta hatla nyika vanhu vo hambana swihlanganisi swa data hikuva vanhu vo tala va xava data hi ku hambanahambana nakona a va tirhisi mali yo fana ku xava data.

swihngalasamahungu swa inthanete swi nga vi kahle i ku va ku na vanhu lava va switirhisaka hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ku na ku fambisa mahungu yo huma ndleleni kumbexani lawa ya nga tsakiseki laya onhaka vutomi bya vanhu.

Ndzi rhandza xitichi xa clearance one hikuva xihangalasa mahungu ya kahle lama ya ndzi tsakisaka ni tlhela ni ti nyungubyisa hi wona tanihiloko ya tsakisa.

U tirhisa foni ku rhumela hungu swi na switandzhaku swa kahle hikuva u kota ku rhumela hungu u ri ka ndhawu ya le kule kambe switandzhaku swo biha i ku va u ta tshama u ri fonini kumbexani u teke nkarhi wo leha u kha u tirhisa foni.

Eya ndza pfumela hikuva nxavo wa data hi vona wu yendlaku vanhu va titwa va tsakile eka inthanete naswona loko loko nxavo wa data wu ri na ntsengo we le hansi wu endla ku vanhu va kota ku tshama va xava data.

Swilo leswi ni nga langutanaku na swona i ku va vanhu va nga lavi ku hakela mali kumbexani va pfumala ku hakela mali ya Wi-Fi eka muganga walowo.

Xitori lexi ni nga xi vona eka mavonakule i xitori xa Clearance laha ni nga titwa ni tinyungubyisa loko va vulavula ririmu ra mina ra Xitsonga nakona ndzi titwe ndzi tsakile ni tlhela ndzi ti nyungubyisa hi matlangi va xitori.

Leswi boha leswaku Matsonga kumbe Vatsonga va sungula ku yendla mabindzu kumbe swinavetiso kumbexani va tlanga switori laha ku nga ta va kha ku vulavuliwa Xitsonga eka mavonakule.

Switori eka mavonakule swi nga hlohlotela dyondzo hikuva va kha va tlanga ntlangu wa vona exikolweni kumbexani ku va ku ri na mitlangu eka xitori xexo loyi a nghenaka xikolo.

Eka tinsimu ta masiku lawa ndzi nga vona va lulamisa eka ririmi leri va ri tirhisaka kumbexani mavulavulele lama kahle nakona hikuva eka masiku lawa tinsimu leti va ti qambhaka a ti tirhisi ririmu ra kahle ri tirhisa ririmu ro biha.

Eya ndza pfumela ku ri ku yimbelela i ku phefula hikuva vanhu lava yimbelelaka van'wani va phefula leswi endlekaka eka vutomi bya vona kumbexani ka vutomi bya van'wani.

Data ya tiselulafoni yi fanele yi xaveka hikuva loko data ya tiselulafoni yi durha vanhu a va nge koti ku vulavula kahle kumbexani a va nge koti ku kumana hikuva van'wani va ta pfumala mali ya ku xava data ya selulafoni.

Qambhi ta khale ti nga duma leti ta ha hluvuleriwa xihuku i nqambi to fana no vo Clearance ti nga duma hi tinsimu to fana na ku nghena macheleni.

ra vuxisi leri ni nga ri tekela enhlokweni leri nga hangalaka tiko hinkwaro i ku va ku ri u ta pfumaleka gezi eka mavhiki kumbexani mavhiki mambirhi.

Ndzi nga hlamusela munghana wa mina leswaku a va a kha a tirhisa virtual private network leyi nga ta va yi kha yi n'wi sirhelela eka makhamba tanihiloko yi ta va yi kha yi sirhelela vuxokoxoko bya yena na ku ri loko a nga ri na yona a nga pfuli leswi swi nga na vuxokoxoko bya yena lebyi nga na vunghozi eka vutomi bya yena swo fana na ti-app ta bangi.

Nkoka wa ku munhu a ti xavela rhutara ya Wi-Fi i ku va u kuma data kumbexani u kota ku xava data eka ntsengo wa le hansi.

Loyi a faneleke ku hakela ku simeka na ku hlayisa ka Wi-Fi ya vaaki i masipala kumbexani munhu loyi a nga ta va a yi yendlile kumbexani a yi simeka eka muganga wolowo hi yena a faneleke a yi hakela.

Ndza pfumela leswaku tinsimu ta manguva lawa a ta ha fani na tinsimu ta khale hikuva tinsimu ta manguva lava a ka ha ri tolo letiya ta ku munhu a ti kuma a kha a phefula loko a kha a qambha risimu ra kona kambe tinsimu ta khale munhu a phefula a tlhela a byela xitori na dyondzo a dyondzisa.

Malume data bundles ti tirhisiwa ku nghena eka inthanete laha u kotaka ku vona swa kahle swa ku tsakisa na ku vona mahungu u nge koti ku vona mahungu eka inthanete u nga ri na data.

Data yi durha hikuva ikhonomi ya hina la tikweni a yi nyawuli kumbexani a yi ndlandlamuki hi ndlela leyi yi antswisaka ku durha ka data kumbexani u hunguta ntsengo wa ti-data bundles.

Leswi munhu a nga fikelelaka hi ku tirhisa data i ku vona mahungu eka television kumbexani eka selulafoni ya yena na ku tihlanganisa ni vanghana va yena hi ku tirhisa data.

E-e data a yi hambananga ni Wi-Fi ka ha ri vukorhokeri byin'we lebyi u byi kumaka byi tisaka mahungu eka wena.

Loko u data hi loko data ya wena yi herile kumbexani hundzeriwile eka nkarhi lowu wena u nga hakela wona ku kuma vukorhokeri.

Ina ku na ku hambana eka ku durha ka data ya Three G na ya Four G na ya Five G hikuva data ya Five G yi yi hatlisa ngopfu ku ku kuma vuxokoxoko lebyi u byi lavaka kambe Four G yona a yi hatlisi ngopfu ku kuma vukorhokeri kambe yona Three G ya hlwela ku kuma vukorhokeri kumbexani mahungu lawa wa wa lavaka.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data yo tala ku tlula loko munhu a bela riqingho hi rito hikuva rito ri kona na le ka video kambe video yi tirhisa data yo tala ku tlula loko munhu a tirhisa rito.

Tihakelo leti nga fihliwa leti munhu a fanele ku ti langutela tona i i mali leyi kumbexani tihakelo leti u faneleke u ti hakela ku vekisisa swilo swo fana ni ti-Wi-Fi kumbexani vukorhokeri lebyi nga ta va kha byi kuma.

Malume eka masiku lawa va endlile swilo swi olova hikuva loko u lava ku xava yin'wani data u nga tirhisa USSD code laha u nga ta kota ku xava kona kumbexani u tirhisa app ku kota ku xava data kumbexani u nga fonela khampani leyi ku nyikaka vukorhokeri leswaku va ku pfuna ku ta ku kuma data leyi u yi lavaka.

Data yi fane ni mafurha ya inthanete hi tirhisa data loko hi lava ku rhumela kumbexani ku amukela mahungu hi ku fana na loko u pfula web page u rhumela rungula eka WhatsApp kumbe u upload-a xithombe kumbexana xifaniso eka Facebook ti-smartphone ta hina ni swin'wana switirhisiwa swa electronic swi lava ku hlanganisiwa hi la ku nga heriki na inthanete naswona leswi swo hi swona swi endlaka leswaku hi lava data ku nghenisa mafurha.

Pulani leyi xavekaka ya tiselulafoni i data leyi yi nga ya n'hweti leyi nga heriki hikuva yi tele a yi heli kasi ntsengo wa yona wu le hansi.

Ina ku na tiphasela ta ku hlawuleka ka data ta ku stream-a kumbexani ku hangalasa mahungu ka social media tona ntsengo wa tona wu le hansi eka data leyi yi kotaku ku nghenaka hikuva ku kumbexani u kotaka ku endla swilo hinkwaswo.